Into yokuqala efika engqondweni yami yile yokwenza amavidiyo, ebese uwafaka kuzo leziy'nkundla zokuxhumana. Bengicabanga ukuthi kuwokumosha kwesikhathi noma ubuwula. Kodwa manje sengiyawuthanda ngoba ngikhonile ukuthola ulwazi lokuthi, akusiyona, noma akusiyona nje indlela yokuqhuba isikhathi kuphela, kodwa baphinde bathole imali uma abantu bese babuka le zinto zabo abazenzayo, amavidiyo, abazifaka kuzo leziy'nkundla zokuxhumana.

Mina-ke angisiyena umuntu othanda ukuba ngaphandle kodwa sengiyenzile lento yokukhempa. Ngazizwa ngijabule noma nginokuthula phakathi ngoba indawo le okungenamsindo, okuthulekile. Ukhona ukucabanga kahle ngokwethula, ukhone ukucabanga ngayo yonke into ngaphandle kokuphazamiseka. Ngingazizwa nginokuthula enhliziyweni noma ukuphola kwengqondo.

Yebo, ngike ngazama, akwabangalula impela ngisaqala, kodwa ngabona ukuthi ikhona indlela elula engingayisebenzisa. Ukuthatha izindlela zezintu lezi esibesisebenzisa emandulo ebese ngiziqopha ngalemishini yokuqopha esikhona manje, ngiyifake ezindaweni ezinjengey'ndlela izinkundla zokuxhumana zamanje. Yonke into yahamba ngendlela ebekuhlelekwe, ebekuhlelwe ngayo kanti futhi yajabulisa abantu abaningi, bayithanda.

Uma ngiwina neqembu lami, kuba kuyeye kube mnandi noma injabulo iba inkulu kakhulu uma ngiphinde ngigubha injabulo nalo iqembu lami lelo. Kunokuthi ngiyohlala ngedwa, noma ngijabule ngedwa ngaphandle kokuthi ngikhombise kula bantu labo noma iqembu lami lelo engiwine nalo injabulo leyo esisuke siyidla sonke, njengeqembu.

Ungayisebenzisa ngokufaka, ngokufaka imiqopha yakho, noma amavidiyo, noma izithombe zakho, wenza lezo zinto lezo zokuzilibazisa ngendlela ekhombisa ukujabula, ezoheha abantu ukuthi nabo bakhethe ukusebenzisa lezo zindlela lezo.

Mina mina nabangani bami singabantu abajabulela kakhulu noma abathanda kakhulu ibhola. So, umdlalo engingawukhetha kungaba ibhola. Bangawujabulela kakhulu, ungaba yinto esiyisebenzisayo ukukhohlwa ngazozonke izimo esisuke sikuzo kuleso sikhathi. Into nje esiyenzayo sonke, esiyijabulela sonke futhi, eyenza futhi sibe nento esingakhuluma ngayo isikhathi sonke.

Yebo, ngicabanga ukuthi ingasiza kakhulu nasekuxhumaneni kwabantu abasha, ngoba imidlalo iletha injabulo ebantwini, iyenze kubelula ukuthi abantu bakhulume, baxhumane nabanye abantu abafuna ukuxhumana nabo. Iyenza abantu bakhone ukuhlangana kalula, babe nezinto abangakhuluma ngazo uma bahlangana kuleso sikhathi sokuqala.

Yebo, ngake ngawuzwa, ngazizwa umuzwa ojulile, umuzwa okuhlanganisa, umuzwa ongakuhlanganisa nabantu, nabantu abakebadlala loyo mdlalo noma oke wawabona benza loyo mdlalo kangcono kunawe, umuzwa okwenza uzizwe useduze nalabo bantu labo abake badlala loyo mdlalo, owubukela kubo leyo, lowo mdlalo lowo abakugqugquzelayo.

Abazali bezingane kungamele bezame izindlela zokuthi bavumele, noma bathathe iy'ngane zabo, zihambe ziyohlangana nabanye abangani, noma ezindaweni zokudlala, ezinjengamaphakhi, noma ezindlini zabangani babo, zihlangane zidlale ngaphansi, ngaphansi kokugadwa kwabazali lapho.